Ewe, ndiyavumelana nento yokuthi abantu bebhola ekhatywayo bagqalwa njengeembaleki. Injalo ngoba wonke umntu webhola ekhatywayo yezinyawo waqala phantsi, baqala endaweni bangacingelanga ukuba ngenye imini bangade babe kule zinga abakulo. Baqala ngokudlala phaa esitratweni bebancinci bajoyine ii-teams ezithize kuze kuyobonakala ke abantu bayokhetha kule zoondawo ezo. Kungako ke ibaluleke kakhulu ibhola ukuba nomntana azokwazi ukuthi azibonise italente yakhe ukuba ingakanani. Kodwa ndiyavumelana nento yokuba ibhola ekhatywayo namabhonxo abantu inobuchwepheshe bogqalwa njengambaleki. Yebo ndiyavumelana naloo nto kakhulu ngoba wonke umntu uqala emazingeni aphantsi. Uqala apho nje ngokubaleka alokwe edlala nabanye kude kufike isikhathi apho umntu ebonakala khona ukuba uzimisele kangakanani ngale nto.

Ewe, ndiyavumelana naloo nto ukuthi abantu abangabachwepheshe baqale njengam njengababaleki. Wonke umntu uqala ezingeni eliphantsi ukude umntu aphumelele abe sezingeni eliphezulu. Umntu odlala ibhola khange asuke esikolweni ayodlala nje ibhola, xa uthi uyamamela uvisise wonke umntu kunalapho eqale khona. Omnye uzamva esithi mna ndaqala ndibaleka elokishini ndinganakiwe ndidlala esitratweni, ndidlala ibhola nabanye oontanga bam. Ndayosuka ndayodlala esikolweni ndidlalela i-team yasesikolweni, apho esikolweni ndandibaleka ndabonwa ngutishala thizeni ukuba ndinetalente wathi kum mandingene ebholweni ndiyodlala unamba banibani. Iba njalo ke ukuba umntu akavele aqale abe nguchwepheshe wento, umntu nomntu uqala phantsi apho italente yakhe izawubonwa ngabanye oochwepheshe abadlulile nabo kweli zinga akulo ngelo xesha.

Imidlalo ye-elektroniki iyichaphazela kakuhle impilo yabadlali bayo ngokuba isezingeni eliphezulu. Sisipothi esibukelwa yonke indawo nawo wonke umntu futhi ke sivela kumabonakude siyamamelwa nakwireyido ngumntu wonke loo. So ibanikeza into entle abadlali bayo i-esport ngokuba ke iyabaekspowuza kumhlaba wonke ukuba umntu lo uzimisele kangakanani, futhi ke ibatreyina ngendlela ejabulisayo abadlali bayo i-esport. Inikeza igugu nethemba kubadlali abasazayo abafuna nokubona okanye abafuna ukungena kwi-esport. Into abayenzayo kubadlali bayo intle kakhulu. Intle kakhulu ngoba ibanika isidima, ibabonisa ebantwini into entle eyenziwa yi-esport kubadlali bayo futhi iyenza ngemfudumalo.

Mna xa bendingumdlali we-esport umdlalo ebendingawudlala endicinga ukuba ubungandinika igugu futhi ubungandibonakalisa ngumdlalo we-netball. Ngokuba ke ndiyacinga ngendlela endakheke ngayo ukuba bendingalunga kakhulu phaya ku-netball ibhola labantu besifazane apho ke kuphontselwana khona kubanjwe kuze kuyophontswa epalini. Ndicinga ke yiyo into bendingayidlala kakhulu futhi bendingajabula kakhulu ukuba ndibe yi-part ye-esports ngokuba i-esport iyakwazi ke ukunika isithunzi kubadlali bayo, futhi iyakunika ne-exposure yokuba ubonakale italente lakho livele ebantwini ngendlela efanelekileyo. Ndiyacinga ke ukuba mna bendiza kuzidlalela i-netball, ibhola labantu besifazane eli elixhaphakileyo ke kwilizwe jikelele lonke.

Imidlalo ye-esports kuyafuneka ukuba ithathwe njengemidlalo yenyani ngokuba yonke into eyenzeka phaa iyenziwa ngumntu. Angeke sithi into eyenziwa ngumntu sithi yinto yokudlala, siyithathe njengento yokudlala, because kulapho italente lomntu libonakala khona. Kubalulekile ukuba ithathwe ngesidima futhi ithathwe ngendlela abanikazi bayo abayithatha ngayo ngoba isemagxalabeni aphezulu ngokuya ngam. Imidlalo yakhona yimidlalo emnandi futhi ongayibukela, nabantu abesuka beyidlala ngelo xesha banikazana amandla afanelekileyo futhi banika amandla nasemidlalweni yabo, ubone ukuba le nto abayenzayo bayenza ngokuthandisisa, bayenza ngegugu, bayenza ngothando. Yingako ke ndicinga ukuba angeke kaloku imidlalo efana nemidlalo ye-esport siyenze imidlalo yokudlala nje. Kubalulekile kuthiwa kube yimidlalo ebonakalayo, ibonakale ukuba yimidlalo esezingeni eliphezulu.